Fa o tsaya sekoloto go nna le ledi lone le le bidiwang interest rate le le tsenyang mo godimo, mme fa o reka ka madi a a feleletseng ga o nne le yona interest rate eo.

Botlhokwa jwa madi ao ke madi a e leng gore a tle go dirisiwa fa go ka direga gore ntlo ya gago e lemogelwe ke mathata a diphefi ya wa or-o ya ša, ke madi a e leng gore batle go go baakanyetsa ntlo a ba bitsang ba re ke madi a insurance.

Nka mo rotloetsa gore a reke koloi e dirisitsweng ka lebaka la gore tlhwatlhwa ya teng ga e ko godimo, go na le ka ya koloi e o tlabe o e reka e se tsamaye e dirisiwe. Madi a teng a nna ko godimo, mme e e dirisitsweng madi a teng a ya kwa tlase thata fela.

Go dirisa se dijithale go botlhokwa ka lebaka la gore madi a gago a tsena a sireletsegile, ebile a sa short-e a feletse ga o romela ko lefelong le le senang dibanka tsa setso.

Ba lebelela credit score ya gago gore a o motho yo o patelang ka nako, a o motho yo o sa sokodiseng fa e ya mo dikolotong. O kgona go busa madi or-e go patela ka nako.

Fa nka latlhegelwa ke tiro go netefatsa gore ke kopa meputso ya UIF, ke ya go simolola pele ka go batla tiro before ke ka ya go kwadisa meputso ya UIF. Mme fa ke sa kry-e tiro e ke tlabe ke e batla, ke tlabe ke kwadisa meputso ya ka ya UIF.

Fa o na le bothata jwa go ka duela kadimo batho ba o tla bo adimile mo go bone ba ya go tsaya tsona dilwana tsa ko ntlong tse go tlabo o na le tsona, eo e feleletsa e go ba mo kgatelelong ya gore o bone gore o fitlhelela jang madi gore o kgone go busa madi a o a adimileng a kadimo.

Gantsi ga nke go nna le dikgwetlho tse dintsi fa o romela madi ka mobile money, madi di a teng a goroga ka bonako ga a tseye nako go ka goroga.

Fa modiri a se a duele dikabelo tsa UIF, dikabelo tse mothapi o tla di akaretsang ka go mo kwadisa gape yona UIF e mo kabeng a bona tiro gona.

Fa tsala ya ka e tla dira kopo kadimo ya madi, nka mo rotloetsa gore a dirise sentle a seka a dirisa botlhaswa gore a kgone go nna le dituelo tsa kgwedi le kgwedi.

Fa ona le malwetsi o le mo bathong nka dula ke tsentse mask-e ka gore batho ba le le bone ba dule ba sireletsegile, ke dula ke le phepa le bone ke ba tlhalosetsa mathata a bolwetsi jo ke nang le jone gore ba tle ba dule ba babalesegile.

gore UIF ya gago e a duela o tshwanetse o e kwadise ka nako, gonne fa o ikwadisa ka nako le yone o e kry-e ka nako madi a teng o a kry-a ka nako.

Fa ke ya bankeng ke ya go bula account-e ke tsamaya ke tshwere lekwalo itshupo la ka le proof-u ya mo ke dulang teng.